Uhulumeni angabakhuthaza ngokuthi bathande imisebenzi yabo, nokuthi abakhumbuze ukuthi ukuba udokotela. Nokuthi babazele ukuzophulukisa izimpilo zabantu nokulapha. Angabakhuthaza futhi ngokuthi abaphe umholo or enelisa iy'nhliziyo zabo. Futhi angabakhuthazela ukuthi bangagijimeli ukuyosebenza emadrobheni. Baze basebenzela la emakhaya ngoba abantu abaningi bala emakhaya bagcwele izibhedlela bayagula, ukundlula basemadrobheni.

Kumele abantu babizwe bafundiswe ngendaba yokuvimbela inzalo, bafundiswe ngokuthi kumele bayenze njani. Bafundise futhi ngokubaluleka kwakhona.

Kumele babavumele ukuthi nabo basebenze khona , nokuthi futhi bababize babafundise. Ukuthi ukukhubazeka akusi phela kwempilo kodwa nanoma sewukhubazekile, ungakhona ukuthi usebenze.

Kungenxa yokuthi imithi yesintu ukhona ukuyithola ungabhatalanga imali kunemithi eyesimanje. Imithi yesimanje uyithola ngemali edurayo, futhi imithi yamanje bayihlanganise nama-drug ngaphakathi, bayihlanganise nento eziningi. Ende lokho kwenza ukuthi abantu bengayithandi kakhulu bathande le yesintu.

Bayenza isiciniseko sokuthi bayabakhela amaklinika, lapho bazokhona ukuthi bathole usizo uma bagula. Bacasha nezisebenzi eziningi ukuthi zikhone ukuzosiza abantu uma beza bazofuna usizo.

Indima abayidlalayo ukuthi babaphe imithi efanele, ngesikhathi esifanele, babagezise, babheke ukuthi balala kahle, banakekele indawo ebahlala kiyo, balala nabo ebusuku. Babone ukuthi balala kanjani ebusuku, babanakekele ebusuku nasemini.

Uma usebenzisa i-fixed dose combinations yona yosebenza izinto eziningi emzimbeni kunokusebenzisa i-individual treatment plan. Mawusebenzisa i-individual treatment plans iyosebenza kuleso simo uzobe sowukiso uma uphethwe isifuba, uyolapha isifuba, kodwa uma usebenzisa i-fixed dose combination iyolapha isifuba namanye amalelo akhona emzimbeni.

Kumele isibhedlela sibe nendawo le bayilungisela ukuthi uma umuntu ekhulele azokhona ukuteta la kiyo. Bahlale bayilungisele ikahle ikulungekekile.

Isibhedlela kumele sibe nendawo lapho abantu abakhulele bazobelethela khona. Kumele babe nendawo lapho bazokhona ukufundisa abantu abakhulele ukuthi baziphatha kanjani. Kumele bahambe njani indlela yabo yokukhulelwa. Kumele futhi babe nendlela yokuthi babafundise ukuthi uma umuntu akhulele kumele aziphathe kanjani.

Kumele isibhedlela sibe nelanga lapho sithumela khona abantu ukuthi baye ezikolweni ukuyofundisa ngokubaluleka kokuhlela umndeni. Kumele babafundise futhi babavumele ukuthi beyaze esibhedlela bazokhona ukuhlela ngemindeni.

Inkinga iba la ekutheni amanye amalwele afuna isibhedlela ukuthi mhlawumbe bakujove. Ezinye izimo zifuna ukuthi uye esibhedlela bakufake amanzi, bakufake igazi. Kuwukuthi lezo zinto izinyanga zesintu abakhoni ukuzenza, kuba nobungozi. Esinye isikhathi tholukuthi izinyanga zesintu bakufaka ama-spade bacede amanzi emzimbeni. Lapho kuwukuthi isibhedlela besizobona ukuthi mhlawumbe wena ufuna amanzi. Izinyanga zona zikukhipha amanzi emzimbeni.

Imindeni nemiphakathi kumele bamsize bangamahluleli futhi kumele bamsize ukuthi bamtholele i-counselling. Kumele bangamupheleli inhliziyo balinge ukum'zwisisa, futhi bamukhuthazele ukuthi akhulume ekhaya, ekhaya bahlala bazi ukuthi ukhulelwe bamsize nangemali yokuyobona udokotela.